Hayi kaloku, ntombi yam, ubisi olusengwe enkomeni ngoku noluthengwe evenkileni luhlukile. Ewe lona luyinto eyodwa kodwa luhlukile ngoba olu lugqibo sengwa enkomeni, luseluhlaza kraca aluproseswanga. Olu siluthenga evenkileni selikulungele ukuba lungasetyenziswa kwiti nantoni na engenye edinga ubisi. Angeke size sikwazi uba sithi sithenga inkomo sizenzele olwethu ubisi sibe silusebenzisa ngoku, alufani.

Mhlobo wam, hayi kakubi. Ibhokhwe kufanele ihlale phandle esibayeni kanye nezinye iibhokhwe. Akufanelanga ukuba ihleli endlini, ayihlali endlini. Ungaze uthi ke xa uzizwa uphethwe sisizungu uzithengele noba yikati, noba yinja, ibhokhwe yona kufanele ihlale phandle esibayeni sayo ukuze ikhululeke. Ndiyathemba uzokwenza into elungileyo.

Xa kuthethwa ngamahashi into ethi qatha engqondweni yam ngumdyarho wamahashi, kukulima usebenzisa amahashi, kukuya lapho ufuna ukuya khona usebenzisa ihashi njenge-transport yakho. Zizo nje iinto ezithi qatha engqondweni yam xa kuthethwa ngamahashi.

Isityalo esityiwayo endingaba nomdla wokusityala sisipinatshi. Isipinatshi, uthenga imbewu yaso usityale. Uye ubane unkcenkceshela sizophuma kancinci kancinci. Xa sibane siphuma, uye unkcenkceshela unkcenkceshela uqiniseke uba siyakwazi uba silithole ilanga futhi asomi, siyawakwazi uba sithole namanzi. Uqiniseke uba uyafaka nomgquba wenkomo noba ngowegusha ukuze siphume sityebile. Siso nje isityalo endisithandayo.

Xa ndingaze ndibe ngumfama ofudukayo, into endicinga ukuba ingaba ngumngeni omkhulu kulo msebenzi kukuba kufanele ndithole enye indawo lapho ezondilungela endingasebenza kuyo. Kuba kufanele ndithole indawo endizohlala kuyo. Akulunganga ukuthola imisebenzi yasefama ngoba kweli xesha likhoyo akasekho umntu otyalayo, oqashayo emafama. Bonke abantu abasebenza emafama abasasuki emisebenzini yabo ngenxa yokunqaba kwemisebenzi. Ukufuna omnye umsebenzi kungaba ngumngeni omkhulu.

Amanyathelo abalulekileyo ukulungiselela umhlaba phambi kokutyala, kufanele ujonge umhlaba ukuba ukulungele na ukuba ungatyala kuwo. Uvavanye ujonge ukuba le ndawo inamanzi alingeneyo okanye inamanzi amanintsi okanye ayinawo amanzi kwayona. Xa ubona ukuba amanzi alingene ayingawo la manzi ungathi xa kunganetha imvula izityalo zakho zihambe nee-floods, ungatyala lapho. Kufanele uthenge ifethalayiza emva kokuba ubonile umhlaba ulungile, ufake emhlabeni. Xa ungakwazi ukuthenga ifethalayiza uthathe umgquba ebuhlanti ufake emhlabeni lo uzotyalela kuwo. Ke ngoku utsho ukwazi uba uqalise ukutyala.

Amazwe athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika yiUnited Kingdom, Germany, Netherlands, China, United States, Russia, Mozambique and Middle Eastern countries.

Xa ndingaba ngumsebenzi wasefama oqala ukusebenza ekuseni phambi kokuba kuphume ilanga ndiyophuma sele litshonile ilanga, ndingakhalaza kakhulu. Ngoba umsebenzi nomsebenzi kufanele asebenze amahora amathandathu, angadluleli lapho. Ngoku xa ndizongena lingekaphumi ilanga ndiphinde ndiyophuma selitshonile ilanga, kutsho ukuthi ndisebenza kakhulu ukudlula ixesha ekufanele ndisebenze ngalo.

Izityalo ezingakwaziyo ukumelana nemozulu yasehlotyeni ngumnqathe, isipinatshi, ilethisi, ibhrokholi. Zizo izityalo ezingakwaziyo ukumelana nemozulu yasehlotyeni.

Into endingayenza ukuze ndingachaphazeleki kakhulu yile meko kukufuna umsebenzi. Umsebenzi lowo endizothi xa ndisebenza ndizazi ukuba andinalo ixhala lokuba andizoba namali yokuba ndithenge ukutya endlini. Ndisebenze ke kuze kuyofika elo xesha ndibizwa ngalo. Xa ndithe ndabizwa, ndithi kuloo msebenzi lo bendiwusebenza ndicele i-leave. Then ndihambe ndiyosebenza lo endibizwe khona, emva koko ndibuyele khona emsebenzini futhi ndisebenze. Ndingenza njalo.

Isityalo esityiwayo endingaba nomdla wokusityala yikhaphetshu. Ikhaphetshu uyakwazi ukuyipheka nje iyodwa uphinde uyenze isaladi. Uphinde futhi ukwazi uba uyifake namazambane kube yenye into, esinye isishebo. So, zezo nto endizithandayo ngekhapheshu, ungayenza noba yintoni na. Uyakwazi ukuyipheka iyodwa ingenanto, uphinde futhi uzokwazi ukuyenza isaladi. Uphinde futhi uzokwazi uba uyenze ibe mnandi, ufake noba ngamazambane noba yintoni ofuna uyifaka. Yiloo nto endiyithandayo ngekhapheshu.

Ukukhetha ukutya okunkonkxiweyo okanye okukhenkcezisiweyo kodwa okungalungiswanga kakhulu kunoba yinxalenye esempilweni yokutya . Kukhona okunye ukutya okungalungelanga iimpilo zabantu ekutyeni okunkonkxiweyo, kuphinde kube khona okunye ukutya okulungele iimpilo zabantu ekutyeni ekukhenkcezisiweyo okufana nama-frozen peas, mixed veggies, intlanzi nayo ukuze kuyo kutsho ama-beans, nawo ayilungele impilo yomntu.